Ukukhulelwa kwabantwana ezikolweni zamabanga aphezulu ingakumbi kwindawo zasezilalini ngumcelimngeni ngumcelimngeni omkhulu kakhulu lowo. Le meko idinga ukuba iqwalaselwe ngendlela apho.

Abantu abakholelwa ekubeni abafanelekanga ukuba bandwendwele oogqirha baseNtshona bandenza ndizive ndinosizi kuba oogqirha amagqirha emveli akanazo izixhobo ezaneleyo zokuxilonga abantu. Abantu banezifo abaphila nazo abadinga kwaye ezi pilisi ziyabusindisa ubomi babo ziba khuphe emngciphekweni wokufa nokusweleka ngenxa yeso sifo. Kuba kwimihla esiphila kuyo izifo abantu bayaphila behamba nazo kodwa amachiza amagqirha emveli akakwazi ukumelana nezo zifo.

Ingxaki yokungabikho kweziseko zokugcina ukutya kukhuselekile ezikolweni ingasonjululwa ngokuba urhulumente aqinisekise ukuba isikolo ngasine ngasinye siyakhelwa isikhenkcezisi apho kuza kubekwa khona ukutya kuhlale ixesha elide kukwimeko elungele ukuba kutyiwe. Kungenjalo izikolo maziqinisekise ukuba ukutya zikuthenga kancinci kancinci. Ukutya kweveki kuthengwe ngeveki konele iveki enye, kwiveki elandelayo kuphinde kuthengwe okunye. Enye into engancedisa kukubuyiselwa kweegadi kulinywe imifuno eza kuthi ikhiwe egadini iphekelwe abantwana ukuze bafumane ukutya okunesondlo.

Ukwenza u-CPR lelona nyathelo libaluleke kakhulu xa umntu ephuma emanzini kubonakala ukuba urhaxwe ngamanzi. Okokuqala kufuneka umlalise kwindawo engqalileyo alale ngomqolo, abhekise phezulu. Umbambe esifubeni ngesandla sakho siphelele, ungenzi inqindi. Uzame ukumcinezela ukuze amanzi asesiswini sakhe aphume ngomlomo. Akuphuma amanzi uqalise usondele kuye umvule umlomo uzame ukumphefumlela ukuze aphaphame. Zezona zinto zibalulekileyo ke ezo.

Ukuva izikhalazo zenkonzo engekho mgangathweni kule klinikhi kungandichaphazela ngokuba ndingaqalisa ndibe neengcinga zokuba nam kungenzeka ndithi ndakufika ndinxilongwa ndingafumani nkonzo isemgangathweni. Bambi bangangandiniki machiza oneleyo okanye bangandixilongi ngendlela ebekufanele bandixilonge ngayo. Maxa wambi ndifumane amachiza angafanelekanga kude kufumaniseke ukuba ndinikwe amachiza azo azondenza ukuba ndigule nangakumbi. Iingcinga ezininzi zingandenza ndingayithembi eli ziko.

Abantu abathandi ukuthetha ngezigulo ezi mayelana noxinzelelo lwengqondo kuba eyona nto bayoyikayo kukuba abantu baza kubahlulela bacinge ukuba abanangqondo. Bambi bangathathelwa ngqalelo xa bethetha izinto kuba kusithiwa bagula ngengqondo. Abantu bakuthi abanalo ulwazi oluphangaleleyo malunga nezifo zokuxinzelelwa ngokwengqondo. Umceli mngeni esijamelene nawo kukuba abantu badinga ukuba banikwe ulwazi oluphangaleleyo ukuze nabo bangazonzakalisi kuba bengafuni ukuthetha ngezifo abajamelene nazo nezinto ezibenza baxinzeleleke ngokwengqondo.

Mongikazi, ndiyakucela mntakwethu andikwazi nokuvula amehlo le ntloko indiphethe. Andikwazi nditsho nokuhamba kuba ngathi ndingahlala phantsi okanye ndilale. Ndincede mntakwethu, kufuneka ndiyofika ekhaya. Kufuneka ndifike ndiphekele abantwana basekhaya kuba ukuba kugula mna nabo bazolala bengatyanga. Akho kwanto ndinokwazi ukuyenza ndiphethwe yile ntloko. Khawenze, ungumongikazi! Uyayazi ukuba nokuba awundinikanga iipilisi zentloko oko nje kweepilisi zeentlungu ukuba kunqumame ezi ntlungu zindiphetheyo.

Ndiyangqinelana noGqi Zulu kuba abasetyhini xa bekwazi ukuzimela bengaxhomekekanga emadodeni ukuba abaphe imali bambi abathengele ukutya bazakwazi ukuphuma kubudlelwane apho kukhona ubundlobongela obusekelwe kwisini. Ezinye izinto ekufuneka sizijongile kukuqinisekisa ukuba abasetyhini banolwazi olwaneleyo lokuba banokuyifumana phi inkxaso xa umntu ezibona ekubudlelwane apho erhanela ukuba ubundlobongela bukhona. Inkxaso bayayidinga kwaye ukuba banikwe ulwazi ngezinto abanokuzenza ukuze bakwazi ukuzenzela imali yenye yezinto enokuncedisa kakhulu ukuhlisa ubundlobongela obusekelwe kwisini.

Ngoko kwam ulwazi amayeza angenziwa ngabantu abohlukeneyo okanye ziinkampani ezohlukeneyo abe engamayeza anceda into enye. Umzekelo, amayeza entlungu, zininzi iinkampani ezenza amayeza entlungu abhangisa iintlungu. Ngako ke andicingeli ukuba ngamayeza omgunyathi amayeza omgunyathi ndicinga ukuba afumaneka kwiindawo ezingaphunyeleliswanga lisebe lezempilo ukuba zithengise amayeza. Ngako ke yiloo nto ndisoloko ndigxininisa ukuba kubalulekile umntu ukuba athenge amayeza kwindawo ephunyeleliswe liSebe lezeMpilo eyaziwayo esemthethweni.